Tjhe, nke se e amohele, le hoja e bonahala e le mokgwa o bobebe wa wa ho patala dikoloto, e bile hape ke mokgwa o mong wa ho kenya ka hara dikoloto tse fetang. Hobane o so tlo kolota tjhelete e ngata ho feta eo o sontso o e kolota batho. Ka mantswe a mang, o ikekeletsa mokitlane le ho feta. Ho ba ka banka e tlo tla e, e o patadisa tjhelete e fetang eo kadimmeng yona.

Dumela mme kapo ntate, ke letsa mabapi le ditifiso tsa ha o reka airtime ka cell-e phone. Ke kopa o nhlalosetse hore na e ka ba ditifiso tsa lona di tsamaya jwang? Hobane ke ne ke ile ka reka airtime e pejana, mme ka bona ditifiso di mmakaditse hona ho. Ka hona ke kopa le nhlalosetse tsona ka botlalo hore na di tsamaya jwang le tse patilweng?

Nka kena tjheleteng e ka thoko, e le hore mme a tle a kgone ho fetisa mabaka hae.

Dumela mosuwehloho, ke maswabi hore e be ke morao ka ditifiso tsa ngwana. Mme ke kopa ho netefalletsa hore ha bo esa, ke tla be ke qetile ho di patala. Ha ke tlo kgona ho di patala di feletse kajeno hobane, bankeng ho na le ntho e bitswang sekepele. Mme sekepele seo se o fa hore na o ka kgona ho fuwa tjhelete e kae ka letsatsi. Mme nke se kgone ho fumana tjhelete e fetang eno e be bueng sekepeleng se banka. Ke kopa hore tsatsing le, ke kgone ho ntsha eo ya sekepele mme e salletseng ke tla e ntsha hosane. Ke kgone hore ke qetelle ditifiso tsa sekolo, ke kopa o nkinele matsoho metsing.

Ke tlo rapela hore ke se be le meharo ya ho kadima tjhelete e ke sa e hlokeheng. Mme ke boele hape ke kopane le motho a rutang batho ka tsa boitshwaro ba tjhelete, hore na ba tshwara jwang, le hore ba e sebedise jwang? Seo se ka etsa , se ka nqobisa hore ke iphumane ke kadimme tjhelete le ha ho sa hlokahale.

Dumela mme kapo ntate ke kopa tlhahiso leseding mabapi le kopo ya ka ya tjhelete ya UIF, e sa kang ya ba le katleho. Ke utlwa ho sa lokela e be le nahanela ho fumana tjhelete, empa e se phoso ya ka hore mosebetsi o ile wang fella ka lehare. Ke kopa ka nnete le sebetsa le nna ka toka. Hape ke kopa le ntlhalosetse hore na hantle le sebetsa taba tsa lona jwang?

Dumela ntate, ke kopa ho botsa hore na ho ka kgonahala hore le nkekeletse tjhelete hodima eo e neng ke e nkadimme? Ka bo madimabe, ke ile ka hlahelwa ke mabaka a mang a fetang ao ke ne ke ya rerile ha ke kadima tjhelete. Mme ka hona ke kopa le nkekeletse hle. Ho ba jwale, ho so bonahala ke hloka tjhelete e ngata. Ke tla leboha tshebedisano mmoho.

Ke ruile katse, ke na le dilemo tse mashome a mabedi, ke qadile ho ya kerekeng ka selemo sa kete pedi robong.

Ntate ke kopa hore o nke cell-e founu ya hao o lebe bankeng, ha o fihla bankeng o tla fumana ofisiri ya banka. Mme ha o fihla moo, ke kopa o tlo kope ofisiri hore a o thuse ho ntsha tjhelete eo e ke rometseng cell-e founung ya hao. Ke yena fela motho o ka mo thusang, a ka o thusang ka taba tsa tjhelete founong, a sa etse bolotsana. Mme ha o sontso tjhelete, o ka nto leba mabenkeleng wa reka ditlhoko tsa hao.

Ha ke nahane e le toka ho patalla tjhelete eo, ke patalla karete e ileng ya ba teng empa e le ya hlahelwa ke phoso fela. Haholo ha ke sa ntse ke le mosebeletsi wa lona wa banka ena.

Cheque account e sebetsa ho feta savings account, mme ditjeo di dula di ba teng nako yohle ha o sebedisa cheque account. Ke nthwena, o tla ipona o lahlehetswe ke tjhelete e ngata.

Dumela motswalle, ke kopa o ntshwarele ka ketsahalo e etsahetseng. Ya hore jwale ke o sitisitse ho fumana social grant ya hao. Ke ne ke sa lemoha hore o sebedisa account enana, e cell-e founung ya hao ho fumana grand account. Mme ke ne ke sa lemoha hape hore ho o romella tjhelete, ho tla etsa hore e kwale e o tlamehang hore o e fumane e be yona ha o e fumane. Ha se ka maikemisetso a ka, mme ke kopa o ntshwarele.

OTP ke nomoro ya lekunutu, mme ke yona o tla e sebedisa hore o ntshe tjhelete. E bohlokwa hobane, e tshireletsa hore tjhelete e ka ntshwa ke mang kapa mang. E ntshwa ke wena a e tsebang fela.

Ke ikutlwa ke sithabetse pelo, mme ke tlo kena ka hare ka bankeng. Ke botsa batho ba re thusang hore na, e be phoso e ile ya ba kae? Ke kope hape ho sheba dintlha tsohle tse ileng tsa etsahala account-ong ya ka. Re tsebe ho lemoha hore na phoso e ile ka, e ile ya hlaha kae?